Ke rata rugby hobane ke papadi e tletseng boitelo bo le tshebedisano mmoho. Ha ke shebelle ke bona hore banna bana ba sebetsa mmoho ho fihlela sepheo se le seng. Le hore hoja papadi e le matla, e hloka kelello le mano, e ruta mamello, hlompho le ho se tele ha maemo a le thata. Hape ke e rata hobane ke papadi ya setjhaba. Ha bafana ba bapala ho ba le moya wa kopana le thabo. Ke ikutlwa ke le haufi le batho ba bang, mme ke thabela ho e shebella le wena hobane ke batla o ithutele le ho e rata le wena.

Ntlha ya pele e ka thusang ka boetapele dipapading ko nka maikarabelo. Moetapele o lokela ho amohela sephetho e ka ba sa maemo afe kapa afe. Dibapadi di ruta sebapadi ho amohela diketsahalo tse etsahalang tlasa boikarabelo ba hae. Ho tlohela ho qosa ba bang. Ya bobedi, tsebo ke tsebo ya puisano. Moetapele o lokela ho tseba ho bua ka hlompheho, ho utlwa maikutlo a ba bang, le ho fana ka tataiso e hlakileng. Dibapadi di ruta sebapadi ho buisana ka potlako le ka nepo nakong ya kgatello. Ya boraro ke boikemisetso nakong ya mathata. Dipapadi di ruta sebapadi ho tiya le ho se tele ha maemo a a thatafala. Bokgoni bona bo bohlokwa ho moetapele ya lokelang ho ema sehlopha sa hae ha dintho di sa tsamaye hantle. ko nka diqeto ka potlako.

Batjha ba heso, ke thabela ho le bolella hore re fumane tshehetso ya tjhelete ho tswa kantorong ya mmuso ho re thusa ka tsa dipapadi. Sena ke mohato o moholo o tla re thusa ho fumana disebediswa diaparo tsa papadi ho ya diphethahatsong. Ke bontshitse feela hore ha re sebetsa mmoho, re ka fihlella dintho tse kgolo. Ke le kgothaletsa hore le se ke la tela. Ha ho na le morero o hlakileng, o ka etsa kopo kantorong ya mmuso kapa Lefapha la Boithabiso. Mme ba ka o mamela. Tjhelete ena e tla fetola bophelo ba rona ho tswa ho bapala ka tjantjello feela ho isa ho bapala ka morero le bokamoso. Ha re e sebediseng ka boikarabelo re be batho ba nang le maikarabelo.

Ntho e nngwe e ke e kgallang hore re ka etsa kapa e ke lakatsang hore nka be ke entse, ke ho ba le nako kapa ho qeta nako le batho bao ke ba ratang, haholoholo batho ba lelapa. Ka nako tse ding re tshwarelleha mesebetsing, mathata kapa re potlakela dintho, re lebala ho emisa, re natefelwe le batho bao re ba ratang. Ke lakatsa hore nka be ke ile ka bua haholonyana le ntate wa ka ka ruta bana ba heso tseo ke di ratang. Ho shebisana tsa bophelo, mme se hona ho se ho le thata ka baka la horeng maphelo a rona ha sa tshwana le pele ho qeta nako le batho bao re ba ratang ho bohlokwa.

Papadi e dutseng ke papadi ya bolo ya maoto. Ke hopola papadi ena e monate haholo eo ke e kileng ka e bapala ha ke sa le moshemane a monyenyane. Ha ho bohlokwa hore re hlotse kapa ra hlole empa papadi ena e na le lebaka la boithabiso le ho ithuta. Re ne re bapala ka mehopolo e fapaneng, re ithuta mamello le ho sebetsa ha mmoho le metswalle. Papadi eo ha e dula feela mehopolong ka lebaka la lethabo le boiphihlelo bo kileng ka bo fumana, e seng ka lebaka la sephetho. Ke hlokomela hore nako tsa monate di ka ba bohlokwa ho feta, hore na le hlotse kapa le hlotswe. Papadi ya bolo ya maoto. Papadi eo ke neng ke e rata haholo, ke santsane ke e rata ebile.

Ntatemoholo o itse ho nna ho ikwetlisa ho thusa ha ho thuse fela, mmeleng empa ho thusa le kelellong. Thusa hore motho e dule e le motjha, a dule a matlafetse ka nako tsohle. Ho bohlokwa hore motho a ikwetlise hore kelello le mmele wa hae di dule di le tjhatsi ka dinako tsohle. Ho bohlokwa metswalle ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo.

Hoba seroki kapa poet ho nthusitse haholo ho fetola bohloko ba ka kapa ho fa lentswe bohloko ba ka lentswe. Ha ke ne ke sitwa ho bua ka bohloko ba ka, ke ne ke nka pene ke ngole fatshe. Ke ile ka hola ke tobane le mathata a mangata a maswabi le ho ikutlwa ke le mong. Empa thothokiso ya nthusa ho phela hape. Ho ba seroki ho bolela ho ba le pelo e o haholo. Ho bona lefatshe ka mahlo a fapaneng ha se ka tjhelete feela moo ke kgethileng hoba seroki. Thothokiso ha e ka ya tlisetsa ya ka ya ho yona ka baka la tjhelete. Empa e mpholotse moyeng. Ke tsela ya ka ya ho phela ya hore ha bophelo bo ne le mathata. Ke santse ke eme ho ba seroki ke karolo ya ka e seng.